Awa, akukakateleleki ukuthi woke umlimi azibhorele amanzi, mara

Ngehlangothini lami, umbonwami uthi angiboni kuyinto ehle ukuthi iintengo zemikhiqizo yabosomaplasi mele zilawulwe ngurhulumende, ngibona kuyinto ehle nererhe khulu ukuthi bazilawulele bona abosomaplasi.

Mina ngibona ngathi yintengo yeswigiri, engibona ikhuphuka msinya ngendlela erarako.

Emengweni sithola i-vitamin A no-C, lawo mavithamini arhelebha khulu ku-immune system, abuye asirhelebhe nasemrarweni wamehlo.

Awa, akukavumeleki lokho, akusi yinto ehle. Ngombana ebusuku isikhathi sokuthi woke umuntu aphumuule, manje nakasele asebenza ebusuku ubaba, yena uzokuphumelela nini. Ebusuku futhi akukaphephi.

Awa, awuthathelwa ehloko.

Awa, abanalo.

Ama-carrot, yikhabitjhi, yitamati, namazambana.

Ngicabanga bona indlela elula yokufikisa ilwazi kibomma malungana nezokulima, yindlela yokuthi bayenze into ebizwa ngokuthi yi-conference yabomma, la bazokubiza khona abomma babodwa, bahlale nabo, bakhulume nabo, babafundise ngezokulima.

Akunamthelela omuhle.

Ukghona ukuhlaba ikomo yinye ngesikhathi.

Ukujova ifuyo ungafundiswa babantu laba abakufundele ukuberega ngefuyo, abantu laba abenze i-agriculture.

Mina umehluko angiwuboni, ngibona ngathi ukusenga ngesandla nangokusenga ngomtjhini kuyafana.

Awa, angiboni bona zingathelelana ukugula nazisela amanzi endaweni yinye.

Ngokubona kwami, iye. Itheknoloji yakhathesi iyasiza ekongeni amanzi.

Ukugula okwande khulu ngeenkomeni, kugula kweenyawo unomlomo. Ukugula lokhu okwenza ukuthi iinkomo zibe neenlonjana leza ebazibiza ngokuthi ma-blisters ngelimi labaYeni. Ukugula lokho kungalapheka ngokuthi bazijove iinkomo lezi, begodu bazame ngazo zoke iindlela ukuthi ziyahlanzeka. Lokho kuzokurhelebha khulu.

Ilutjha elizibandakanya khulu kezokulima ngelangedorobheni.

Ngibona ukuthi kufanele uzilethele amanzi ngobuduze ngombana uyazisenga. Godu-ke akufuneki ukuthi ukutlhorise iinlwana, kuyafuneka kwesinye isikhathi umuntu azirhawukele.

Ngicabanga bona zidla ngokwaneleko.

Ngicabanga bona ngokuthi azijovise, zidle kuhle, zisele kuhle namanzi.

Ikambiso yokuthi kufanele athole imvumo qangi, athole into efana njengesitifikeyiti, nofana, nofana i-license leli elizomuvumela ukuthi athengisele iintolo ezikulu.

Kufanele bambathe bafuthumale, bathole

Mina bengaphatha ukudla okuphekiwe, okubuya ngeentolo njenge-KFC.

Awa, ngamalanga wokuphumula kumele baphumule, ngoba nabo bababantu bayadinga isikhathi sokuthi baphumule, njengoba futhi umsebenzi wangemaplasini kumsebenzi. Njengoba futhi umsebenzi wemaplasini kumsebenzi onzima, baberega elangeni, baguga izinto, benze izinto ezinengi ezikhahlameza umzimba. Kumele ngamalanga wokuphumula nabo baphumule bangatlhoriseki.

Iye, kuyenzeka.

Indlela elula kukuthi kwenziwe umnyanya okunjenge-conference, kubizwe woke umuntu ofuyile, nomuntu osafuna ukuyokufuya, bahlaliswe phasi, bafundiswe babantu abanelwazi ngefuyo.

Ama-orentji, ama-grapes nomengo.

Iye, unawo urhulumende amahlelo wokuthuthukisa ngezokulima. Une-programme ebizwa ngokuthi yi-Agricultural Support, aphinde abe nenye ebizwa ngokuthi yi-Agri-Industrial Fund. Lana asiza khona ekuthuthukiseni ngezeemali, aphinde abe neJozini Small Holder Farmer Programme.

Angicabangi bona umtjhiso lo kungaba neendlela zokuwulawula.

Isomiso kulokha nakunganamanzi, lokha amanzi ahleli isikhathi eside angakabi khona. Lokho sekubangela ukuthi iintjalo nefuyo zitholakale sezihlongakala ngenca yokuthi amanzi akekho.